Bahlobo bam, ndisivile isikhalo senu sokuba xa kuqhuba mna niye ningafiki kwangethuba emisebenzini yenu ngenxa yokuba ndiba nomkhwa wokufika emva kwexesha. Ndiyicelela uxolo loo nto ngokuzithoba okukhulu kwaye ndiyazinikela, ndiyazibophelela ekubeni ndiyilungise ngokuthi ndifike kwangethuba ukuze ndikwazi ukunibeka emisebenzini yenu nonke kwangethuba kungabikho mntu ufika emva kwexesha. Ndicela nindixolele, nindiphe ithuba lokuyilungisa le ngxaki.

Xa kunokwenzeka ukuba njengomphathiswa wezothutho kufuneke ndikhuthaze abantu ukuba mabasebenzise inqwelomoya kunezinye izithuthi ndingenza iinzame zokuba amaxabiso okukhwela inqwelomoya ehliswe kangangoba umntu athi xa ewajonga afumanise uba okona kungcono kukuba asebenzise inqwelomoya kunokuba asebenzise ezinye izithuthi.

Eyona nto endicinga uba itsala iindwendwe zaphesheya kolwandle ukuze zithande ukuza kwiilokishi zaseMzantsi Afrika kukubona nokuva ngembali yokucalucalulwa kwabantu abamnyama ngabantu abamhlophe ngexesha localucalulo. Kwakhona umdla wokuba babone apho uMnumzana uNelson Mandela wayehlala khona. Nokubona iindawo apho kwakuzatyalazwa khona kusilwelwa inkululeko kunika umdla omkhulu kubantu baphesheya kweelwandle.

Izinto ekufuneke umqhubi aqiniseke ukuba zisemgangathweni emotweni yakhe zizibane, ngamavili, zizimisi okokuthi ii-brakes ukuze xa kunokufuneka amise imoto akwazi uba ayenze loo nto leyo, iifestire, izipili, iingcango, amafutha emotweni aphelele, ioyile, amanzi. Zonke izinto ezilolo hlobo aqinisekise ukuba zikho ngokupheleleyo nangokwaneleyo.

Ngomhla ekwakufanele ukuba ndifike kwindawo ethile ndisebenzisa iteksi yawuba ngumhla onika umdla kakhulu kuba ndafumanisa ukuba abantu abakhwele iteksi bayathanda ukuthetha iindaba zabanye abantu. Abonqeni ukuncokola ngomntu bade bambize ngegama phofu bengaqondi uba kwaba bantu bakhwele kule tekisi kungenzeka kuthi kanti ukhona umntu owazana okanye ozalana nalo mntu bathetha ngaye. Bona bathetha nje ngokukhululekileyo, bamchube umntu, bamnukuneze, bawugqiba bamjule ngefestire. Mna ke ekukhweleni kwam nabo kule teksi yaqale yandihlekisa le nto ngoba kwafumaniseka ukuba ngabantu abadala aba benza le nto. Kodwa ethubeni ndaye ndafumanisa ukuba andiyithandi le ndlela abenza ngayo yokuthetha kakubi ngabantu.

Ukulibaziseka kweenqwelomoya kwaye kwabangela ukuba sihlale kwisikhululo senqwelomoya silinde inqwelomoya leyo ukuba mayifike. Unobangela woba ilibaziseke ingafiki ngexesha eyayibekelwe ufika kwayo kungenxa yemozulu eyavele yambi ngesiquphe, kwavele kwathi imvula vumbu imvula engalindelekanga. Loo nto leyo yasinyanzela into yoba sihlale kwisikhululo senqwelomoya silinde ukuba izulu libe liyatyhileka. Nto leyo eyakhokelela ekubeni singene kwiindleko zothenga ukutya ngoba ukuhlala eza yure zinde kwabangela intoba silambe.

Iinzuzo zokusebenzisa i-ehailing ezifana neUber noBolt kukuba zona ziyafumaneka nangaliphi na ixesha lasemini okanye lasebusuku ekubeni iiteksi zona zihamba emini kuphela, ebusuku azifumaneki. Kwaye iUber noBolt ukusa kule ndawo ufuna ukuya kuyo akubeke emnyango logama itekisi ikumisela kwisikhululo sikawonkewonke. Ngamanye amaxesha kufuneke uzihambele ngeenyawo zakho ukuya apho uya khona.

Icebiso endinolinika abahambi ngenyawo kukuba babhekabheke endleleni phambi koba umntu awele. Kwakhona xa umntu ebona imoto isiza noba yena uselungelweni lokuwela ngeenyawo zakhe okwakhe ukuzikhusela kukuba alinde imoto leyo immisele okanye ayiyeke igqithe ukuze aphephe ekutshayisweni yimoto, asinde ekubethweni yimoto imenzakalise.

Isisombululo esinokuza naso singabahlali ingakukuba oonoteksi bazame indlela yokuba kube khona umntu oza kutshayela erenkini kuba kuba mdaka. Into yoba kubekho abakhweli imini yonke iyangcolisa ngoba baphela belahla amaphepha ezinto ebebezitya nento ebebezithengile kwaphaya erenkini. Ngoko ke singacebisana nonooteksi uba bazame umntu noba kukho umntu abaza mbhatala ngeveki okanye ngenyanga uba makamane eklina erenkini basose badala ithuba lomsebenzi okanye amathuba omsebenzi mhlawumbi baphele bethatha abantu ababini.